Ee, ke tiro ya me go pagama sefofane, nka rata gore fela kwa lefelong le ke sa le itseng go utlwa maikutlo a phefo ya kwa godimo le go bona lefatshe ka pono e ntšha e e tletseng ditoropo. Le gone sefofane se nka ratang go se pagama ke ne ke ka rata go pagama sefofane se se fofela kwa Dubai ka gonne ke toropo ya ditoro, mabone, meago e e kwa godimo le matshelo a a farologaneng. Ke ne ke ka bona le go itumelela diaparo le dijo tsa setso tse di sa tlwaelegang mo gae. Go pagama sefofane go tla bogole jaaka tsela e ke e tsayang go bulela pelo ya me lefatshe, ke simolole maeto a ka fetolang botshelo jwa me.

Tsala o tshwanetse wa tlhopa go reka tekete pele ga letsatsi la loeto, mme a dirise le Visa ya kwa Nigeria, a netefatse le gore o na le dipampiri tsa botlhokwa. Ka letsatsi la loeto a tshwanetse a tswe mo gae ka nako a ye ko terminal-eng e a tshwanetseng go ya ko go yone, a le go bona le gore o neelana le thoto ba e check-e a eye le kwa security check sa gagwe, mme ba mo neele le tsela ya go fofa. Le fa a fitlha kwa Nigeria a ye kwa immigration control ya Nigeria le gone a tsene ka thoto ya gagwe e ba santsaneng ba e check-ile gape, a tswe mo bo emela sefofaneng a netefatse gore phone ya gagwe e na le data ya kwa lefatshe la Nigeria le gore madi a gagwe o a fetolelwa kwa nira a kgone go a dirisa, a nne le dipampiri tsa botlhokwa mo go yone.

Ke akanya gore tiriso ya dibese e botlhokwa thata ka gonne e thusa batho ba ba ntsi go fitlha kwa dikolong, le mafelo a mangwe a jaaka ditiro ba senang dikoloi. Mme dilo tse ke di ratang ka ga dibese ke tsela ya gore o boloka madi le gone o fokotsa koketso ya traffic, le gone e nna botsofe mo tikologong dibese. Tse ke sa dira teng ka ga dibese ke go diega ga dibese le dipalo tse di sa lekaneng le tshireletso ya mo dibeseng ke e e kwa tlase.

Mathata a o ka kopanang le o ne a go dirisa karata e e botlhale, ke go tlhoka kitsiso kgotsa thuto le mathata a madi ka gonne karata e e botlhale ka nna le theko ya ntlha, le go tlhoka mafelo a a lekaneng a go e reka le go e tlatsa, le gone go senyega ga karata ga o a go kopa le mathata a thekenoloji le go tlhoka tsela ya go itse gore o setse ka madi a a makae.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go nna le tshepo le bokgoni le go nna le bo tshegetsi le boikanyego le go tshwara maemo a tshoganyetso ka botlhale, le go nna le bonno mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Se bakgweetsi ba dibese ba thusang le maitemogelo a a siameng a go ya tirong, ke go netefatsa gore batho ba fitlha kwa tirong ka nako le go fokotsa kgoreletso mo metseng le mo mebileng go thusa gore tiriso ya dibese e nne e tsamaye sentle, ebile e sireletsegile le go nna le karolo ya tshireletso mo tseleng, ka gore ba thibela dikotsi fa ba lemoga maemo a sa siamang.

Dikotsi tse di ka diregang fa gona le strike ke go tlhoka dipalangwa tse di tseneletseng, le kgoreletso le mathata, le gone dipalo tsa batho mo dikoloing di tlile go nna di tletse, le go tlhoka thuso ya go ya tirong kgotsa go rera tiro. Le gone batho yang tirong ba ka amega ka ditsela tse di le dintsi ke gonne ba tlo go palelwa ke go tsena kwa tirong ka nako, le gone ba go ikutlwa ba galefile kgotsa ba tlhotlheleditse ke mathata a tsamao, ba ka latlhegelwa ke madi a tshwanetseng le gone ba ka nna le mathata a botsogo ka gonne kgoreletso e ka oketsa le stress.